Tsela e ditso tse di farologaneng di amanang ka yone e tswa go ya motho go ipotsa gore ke nna mang fa setso sa gae se sa tlotliwe mo setšhabeng. Batho ba ka ikutlwa ba le fa tlase kgotsa ba tlhano tlogela setso sa bangwe mme seo se ama boitshupo jwa bone. Mme fela ditharabololo tse di ka thusang ke dithuto tsa setso le tumelano mo dikolong le mo ditirong, dipuisano le thulaganyo ya go rarabolola di.

Dilo tse di tshwenyang thata ka bokebekwa mo ditoropong, borukgutlhi, bogodu, borai, go tlhaselwa kgotsa go betelelwa. Batho ba tshaba go tsamaya bosigo kgotsa mo mafelong a a lekgwetlho tsela e dilo tse di amang amang ka yone botshelo jwa letsatsi le letsatsi, go fokotsega ga kgololosego ya motsadi batho ba ka se tswe mo matlong bosigo kgotsa ba se kgone go tsamaya ba iketlile, .

Batho ba le bantsi ba rata bogobe le nama, e tlwaelegile mo ditiragalong tse dintsi e le dijo tse di feletseng mme di ralala ditso. Lebaka legolo la seo ke gore dijo tse di nang le monko o o monate le tatso e rutang maikutlo. Goreng go jewa morago ga phitlho? Dijo tse di tsenngwang mo ditiragalong tsa phitlho go gakologelwa botshelo jwa yo o tlhokafetseng le go bontsha tlotlo le seriti.

Ee, ka go ikopanya ga setso le se se ntšha, ba madi a di-fashion-e ba bantsi ba dira diaparo tse di nang le sebopego sa segompieno, mme ba dirisa mesese, mebala kgotsa ditshwantsho tsa setso.

Di bontsha ka mekgwa ya diaparo, diaparo tsa setso jaaka leteisi, khiba, mosese wa kwa kgotsa thobega, di dira gore motho a tlhomamise setso sa gagwe.

Fa ke ne ke rulaganya lenyalo la me la setso, ke ka rata go laletsa MmaAusi go tla go tshameka. Lebaka ke gore mmaausi ke setlhopha se se tlotlang setso ka mmino, borai le dipina tse di rutang ka ngwao ya Setswana. Dipina tsa bone di nang le maatla a go tsosa maikutlo a tlotlo, boitumelo le boikgantsho, se se tshwanetseng tiragalo ya lenyalo la setso.

Le fa ke se motho wa mmatota yo tshelelang mo toropong, ke ka go tlhalosetsa maitemogelo a a tlwaelegileng a batho ba le bantsi ba ba nnang mo ditoropong. Rent-e ya marobalo, mo ditoropong selo sa ntlha, marobalo a a lefisiwang theko e e kwa godimo segolobogolo mafelo a gaufi le mafelo a a diriwang mo go one.

Ditlhokego tse motho a tshwanetseng go nna le tsone gore a nne kgosi ya motse. Botso jwa losika kgotsa losika la bogosi, mo mekgweng ya setso bogosi bo tswa mo losikeng le le rileng mme ke losika lo nang le ditshwanelo tsa bogosi. Nnyaa, ga se motho mongwe le mongwe yo o ka nnang kgosi ka gonne bogosi ga bo tlhophiwa jaaka ditlhopho tsa puso, bo tsamaisiwa ke ngwao le faele ya losika.

Ke moaparo wa setso wa basadi wa mosese wa leteisi o apesiwang le khiba o ke o bonang o le montle thata. Ke nagana jalo ka mabaka a a amanang le botaki, seriti, ngwao le maikutlo a tsosang. Botaki le tlotlo ya setso leteisi le le nang le mebala e phatsimang e e rulagantsweng ka mokgwa wa mekgatlho ya setso e e bontshang fa basadi ba le mo ditiragalong tse di botlhokwa.

Ee, fa ke ne ke le motho ke ka bo ke kgona go bolelela ditsala le ba lelapa ka boitumelo jo bo monate jwa go ja braai, ka gonne braai ke tiragalo e ntletseng boitumelo, setshego le tlotlo.

Seabe sa dino tsa setso mo meletlong ya Setswana, go rotloetsa boitumelo le tirisanyo. Mo meletlong ya setso jaaka ngwaga, lenyalo, phitlho, dikopano tsa borai le di tiragalo tsa lelapa, bojalwa jwa setso bo dirisiwa go amisa maikutlo a batho, go phothulola puo le go rotloetsa tirisano.

Diaparo tsa setso mo setšhabeng sa Setswana ke karolo ya botlhokwa ya ngwao, boitshupo le tlotlo. Banna le basadi ba na le diaparo tse di kgethegileng tse ba di aparang mo meletlong ya ngwao, mekgwa ya semoya kgotsa mo ditiragalong tsa botshelo. Diaparo tsa setso tsa banna borokgwe jwa letlalo, banna ba ne ba apesa letlalo fa pelo kgotsa kwa morago, ke moaparo wa setso sa bogologolo.

Fa ke ne ke le motlhami wa diaparo, ke ne ke tla tlhopa go dira diaparo tsa setso tse di nang le motlhala wa fashion-e ya gompieno, tse di kgonang go dirisiwa mo meletlong ya ngwao le mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi. Mosese wa leteisi wa segompieno, mosese o boleele o dirilweng ka leteisi, o na le dikgato tsa setso jaaka la khiba mo legetleng le o o bopegileng sentle mo thekong.